Maitemogelo a ka, ka fa ne ke le ditshenyegelo tsa go tshela mo e ne e se amantsi jalo e be e le fela go timela go se tsebe tsela, go se tsebe kwa ke yang le go tshoga gobane batho ba bantsi ko toropong. So ke ka fao be ke be ke tshoga gore motlha o mongwe go ka diragala se sengwe batshwariwa go ba ka gobatsiwang for dilo tsa me.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlhetsa tsela e basadi ba aparang ka tsela e, di bontsha ditsela le di-believe tse fapa-fapaneng mo ditsong tsa rona ka mokgwa basadi ba aparang ka gona. Di oketsa thata le ya ngwaoboswa ka tsela e ya go tshwana le e fapaneng le tse dingwe e e tlhalosang ditso tsa batho ka mokgwa di leng ka gona.

Mo setsong sa rona go apariwa thata, ko manyalong fa apariwa thata le disutu. Di na le bokao jwa go bontsha gore setso sa rena ge o nyalwa go ba ge o tseya mosadi o tshwanetse go apara bosweu go bontsha gore o simolola bophelo bo bo, botshelo bo bo šwa le go tsena ha re ha tsela tse dingwe.

Ke rata dikgobe ka malana, maotwana, ditlhogwana, dipelwana, le melalana, le khabetšhe, morogo, le . Ke di rata kudu gobane e nkgopotsa bogologolo, monnamogolo wa ka e nkgopotsa ena gore ka 'tsatsi le letsatsi e be ke sa siama moyeng go ba monaganong o be a ntirela tsona e be ke ikutlwa ke le botoka tota.

Ke ne nka dira diaparo tsa Ndebele gobane ke rata kudu, ke rata thata mebala e ba e sebedisang ka tsela e ba e sebedisa ka gona le ka mokgwa o ba sebedisa matshwao a bona e nkgatlha kudu le tota.

E sireletsa ngwao boswa ka tsela e e leng gore o ka sekeke latlhegelwa ke ebile o tla kgona gote itse gore wena ke wena mang o tswa kae ebile o ya kae, e thuša gape le go ba motho gare ga batho go tswelela go ba na le maikemisetso o tseba gore o batla eng o ya kae gote tseba wena ka se wena.

Nka apara kobo ya seshweshwe mo magetleng le sutu ka mogare e be mo tlhogong ka apara mokorotlo, nka kgetha go apara tsona gobane di bontsha setso sa Setswana ka ka fao bagologolo ba ne ba apara ka gona 'tsatsi ka 'tsatsi.

Ga ke nagane jwalo, ke nagana gore bo keresete di tshwanetse go sebedisana le tsa setso gobane ge re ka lebelela botse di dira mosebetsi o lengwe e fela ka tsela tse . Ke ka fao kereng ga ke nagane gore tshwanetse e be kgatlhanong.

Ke bona e se selo se se siameng e be e le maikarabelo a bona go dira jalo, ka fa e le bona ba mo tlisitseng lefatsheng lena. Tsa magadi ka tsa go kopantsha fela setso ga go tlhokege gore go dueliwe madi a mantsi e le tota.